O ke kebe wa kgona ho ikwetlisa sekolong se seng ha o hlaya ho sekolong se seng hobane sena se kgahlano le melao ya dikolo tse ngata hobane o tla tseba tsela eo sekolo seo se sebetsang ka yona mme wa bolella sekolo seo o hlahang ho sona hore sekolo se seng se sebetsa ka tsela e itseng, mme sena se kotsi haholo hobane se ka ba baka di qabang.

Dipapadi tse ngata tse kang bo cricket, rugby le bolo ya matsoho e leng yona netball hore tse sa hlokeng dintho tse ngata hore o bapale mme tse sa hlokeng le melao e mengata hore o di bapale.

Mmuso wa rona o re thusa ka dinthong tse kang tjhelete. Mmuso wa rona o re thusa ka hore batho ba sa sebetseng kaofela ba fumana moputso o lekanang three seventy hore ba tle ba kgone ho reka dinthonyana tseo ba di hlokang le hape mmuso wa rona o na le mafapha a mangatangata mafapha a kang a thusang batho hore ba ahelwe dintlong, ba tle ba kgone ho ba le dintlo kapa ona mafapha a thusang ho batlela batho mosebetsi.

Ena e bile ntho e ntle hobane sehlopha se ka professional league se na le boemo bo boholo haholo mme sena se tla bulela batjha kapa bona batho ba bang se tla ba bulela di-opportunity.

Nka bolella motswalle ona wa ka hore motho bophelong o hloka ho ikwetlisa hore mmele wa hae o dule o le ka tsela e makgethe mme o se ke wa fetoha mmele o moholo le hape gym ena e patalwang ka tjhelete e thusa ka hore ho na le metjhini tjhini e mengata eo e o ka gym-ang ka yona ntle le ho mathela kantle mme wa fumana kotsi kantle ke gym. Tsena di na le sebaka seo se se tshireletsehileng mme di-gym tsena di na le batho ba thusang ka ona ho sebedisa metjhini ena na.

Re hloka ho kenya dipapadi tse kang rugby sekolong sa rona hobane rugby ke yona e bapalwang haholo lefatshe ka bophara. Le hape rugby e na le tjhelete e ngata mme e na le menyetla e mengata. Ke tjho le hona ho ya bo mose mawatle ka yona re rugby ho ka mme wa bapalla dihlopha tsa boemo bo boholoholo le yona cricket ke e nngwe e nang le menyetla e mengata.